E, motho a hlekang ka tlung, a sebetsang ka tlung, a wa hlokahala haholoholo haeba mosadi ke motho ya sebetsang hobane kannete, haeba ke motho a sebetsang, o tlo bolella hore hoseng wa tsamaya o kgutla mantsibuya, mme ha kgutla mantsibuya o tlabe a kgutla a kgathetse hana nako ya hore atlo sheba ka tlung hore ho hlwekile, ho pheuwe. Le ena jwalo ka motho wa ntate fela o tla hloka hore a phomole.

Ha ke nahane ho sa hlokahala hore re rehe bana ka diketsahalo tse etsahetseng hane ba hlaha, hobane a mang a mabitso ha se re bua nnete fela ha a kgothatse le hanyane. Ka nako tse ding ngwana o hlaha ka mora ngwana a ileng a feta, mme ngwana ebe o bitswa ntja, ebe jwale ngwana ha sa le sekolong o se a kenellwa ka lebitso lena la hae, aa ka nnete. Neng neng ngwana o hlaha ho no le di tsietsi ka tlung, ka nnete ngwana e se le Ditsietsi o latelwa ke mathata bophelo ba hae kaofela.

Nna ke motho a ratang motjeko ona wa mokgibo, hobane ka nnete ae ha se nka bewa kalaneng hwathwe kgiba nka ntsha kannete hore ke ngwanana Mosotho e ne nka o etsa ka pela ditjhabatjhaba ke re le batswadi nka o etsa.

Mefuta e ke tsebang ya dijo tsa setso ke motoho, ke dipabi, ke phofo ya koro, ke bohobe, mme haholoholo ke rata motoho o nepotsweng ka mmele le pelo le moya.

Nthwe ke e tsebang hore re ka e apara jwalo banana ba Basotho bakeng sa ke thithane, ke yona e re tsebang hore re ka e apara mme yona he ebile e hantle ha ho tjhesa, hobane hao bata ka nnete e batla e etsa hore motho a hatsele hobane e hlahisa letlalo haholo. Mme e, e santse e aparwa haholo thithane.

Kobo ya Basotho e leng lesolanka kapa sona seana-marena ke kobo e leng hore e ana Basotho. Rea tseba hore merabe e meng e na le kobo tsa yona, empa ha e le kobo e ya rona e re aparang Basotho. Motho o tsebe o sa hlaha le mane hore a hlahang, mane ka kobo eo, ke Mosotho.

Ke rata ho ja setampo ka nama ya kgomo, ha ke qeta be ke theolela ka motoho. Setampo sena na o tlabo o se pheha o se tshela ka pitseng ebe o a se pheha se tjwatle se tjwatle ka mono, ka pitseng ha se seka re se batla se thapile, se bileng se kgona hore se hlafunehe ha monate, ebe o tla tshelela mafura o tshele le letswai ka monono. Ha o qeta he, o lo phela nama ya hao ya kgomo mme e monate ha e sa tshelwa ntho tse ngata, o e tshetse eiye e o etshetse letswai o bo tshela sopho. Ke a tseba ho iphehela dijo tsena hobane ha ke di utlwe hantle ha di pheuwe ke motho.

Seshweshwe ke se rata haholo hobane ke mose o mong e bileng ha se mose ke le sela, le leng lele leng hore ha hona motho e le sa motshwaneleng hosa kgathaletsehe, o mo tenya, o mo sesane, o ya tshwaneleha ka hara seshweshwe. Mme ha se leselanyana le ka reng o ka le apara ha le nngwe, ebe hao so le kentse metsing le a senyeha. Ke lesela le maemo a hodimo le kenang hohle hore o ya moketeng o ya lefung, o ya kae. O ka kena ka lona mme o tshwaneleile.

Dijo tsena tsa di-takeaway tsona di monate e, ha ke hane empa dijo tsa setso di monate, mme ha di monate fela, empa di tshwere di aha mmele tse hlokehang mmeleng mme di boloka tjhelete.

Hane ke ile lenyalong la rakgadi wa ka batho ba monono kore ba e hata pitsa ba e hata ba e tlohele. Re ile ra ja dijo tse monate ya ba re phehetswe maqebelekwane, ya ba ho phehuwe nama ya kgomo ha ho utlwa di-salad-eng mona, ya ba ba re etse ditse betrooot, wena sipenatjhe se nang le keremi kore ra ja sa mpana phatloha.

E ngwe ya ditlwaelo e ke bonang batho ba bo rona ba se ba e lahlile. Ke ya ho beheletsa ngwana puleng. Ke bona batho ba rona e se le mokgwa o mong e ba o lahlileng, ebileng ba bang ha ba tsebe le hore ngwana wa beheletswa puleng.